Gantsi ba batla ditokomane tsa 'go tsa botlhokwa.

Ka go batlisisa gore ke banka e feng e o tshwanetseng go e dirisa, mme ntle le go go sokodisa le go go sala morago ga o tshwanetse go duela, mme sekoloto sa teng o kgona go se duela morago ga go se tseye.

Ke nagana gore ga gona sepe se tla thibang gore ke tseye sekoloto ka gobane ke kgona go berekisana le batho. Fa ke tsere sekoloto ke duela madi ka mo re utlwaneng ka teng.

Go lebelela gore o berekisa banka e o tshwanetseng go e berekisa kapa ditokomane tsa gago di feleletse gore o ka kgona go kolotisa.

Pele o ka tseya sekoloto, o tshwanetse go tlhaloganya melawana le dipegelo ka gobane fa o ka se tlhaloganye melawana le dipeelo, o tlile go feleletsa o tsere sekoloto o sa itse morago ga moo o duela bokae, wa iphitlhela o le mo kotsing kapa tsietsing.

Fa o thoma o batla karata ya sekoloto, itse gore o batla go etsang ka yona go mme seo se o il'o se etsang ka ga karata e o sekoloto kapa madi a o a sekoloto, netefatsa gore se a go berekela go mme morago o tl'o kgona go duela sekoloto sa go.

Ke go lebelela gore mong wa batlang sekoloto, o a bereka kgotsa yang ka gonne gantsi banka ga e fe motho o a sa berekeng sekoloto ka gonne ga go na ko a tla tseyang madi a go kolotisa teng, a go patela sekoloto teng.

Gong ke boitseanape le go bereka ka thata.

Gantsi go ya ka sekoloto se o se tsereng gore o tsere bokae go mme o tl'o kgona go duela bokae ka kgwedi kgotsa ka nako e rileng.

Go fokotsa koketso ya madi a sekoloto ka diperesente di le mmalwa, go ka thusa go fokotsa ditshenyegelo tseno.

Gantsi fa o batla go bula kgwebo, ba kgona go go adima madi, mme o seke wa duela madi a le mantsi.

Go akaretsa dintlha tse di maleba le ditlhotlhwa tsa go a naya madi a dinaga di sele dituelo tsa go ananya madi le melemo epe fela e dirang gore e siametseng ba ba ratang go tsaya maeto go ya dinageng.

Forex ke e nngwe ya dipapadi tse o ka kgonang go dira madi ka yona.

Ke ne ka utlwa gore fa o dirisa forex, o kgona go dira madi a le mantsi tota go mme ka nako e nnye, e rileng.

Go ya ka nna, ga gona se o ka se dirang fa o ka latlhegelwa ke madi morago ga go dira forex-e ka gonne le fa go ka nna le sengwe se o batlang go se dira, ga gona sepe se se tla diragalang.

Ke ne ke ka mo lemosa ka moo forex-e leng kotsi ka teng, go mme madi o ne o kgone go a 'ira ka nako e rileng empa fela ka fa letlhakoreng le leng, e kotsi, e kgone go tseela madi a le mantsi tota.

Fa e le gore ke madi a le mantsi, nka ipulela kgwebo, ka itirela madi a mang gape ntle le go dirisa forex.

Gantsi fa o sena thelebišhene o le mo leetong, o ne o ka tsena internet-e, wa dirisa mogala wa letheka.

Go bula kgwebo.

Ke ne ke ka mmotsisa gore forex-e e siame gore nka dira madi ka yona tsatsi ka letsatsi ene gape forex-e thomile neng, e tswa kae, ke ya ga mang.